Ngithenge i-router, mangifika endlini ngiyayi-charge-a, ngiyayivula ngifaka ne-password yakhona kodwa ayi-connect-i. Ngisho ngiyicisha futhi ngiphinde ngiyivule ayi-connect-i, angazi kwenzenjani.

Njengoba isikhathi ngokuthuthuki izinto, kungadingeka ukuthi amadivayisi anesikhathi lesi esizayo ayakhona ukuthi abe ne-protection noma nokuvikeleka okuthuthuke kakhulu okudlula imali, njengoba sazi ukuthi kunabantu abakhoni ukwenza izinto bengene kumadivayisi akho noma noma ngokungafuneki ngokungenamthetho benze izinto eziningi. Ngakho kungadingeka bethuthukise bethuthukise i-security kuma divayisi beqinisekise nezinye iy'ndlela zokuthi zivikele i-information nomulwazi lalomuntu osebenzisa leyo divayisi.

Mina ngithanda amakhonsathi la adlala hip hop, hop ne-EDM nje lo mculo nje osheshayo, ngiyawuthanda kakhulu. Kanti umculo nje engiy'thandela wona nokuwulalela noma inini we-hip hop ne-RNB, hip hop yonke umculo kahle kahle ngiyawuthanda and ngiya-enjoy-a, ngiyajabulela kakhulu ukuwulalela.

Umculi engimuthandayo u-Roadway, umculi waphesheya e-New York. Ukucula kwakhe ngiyacabanga kwaqala esaseskoleni, lawo mavidiyo, kwabakhona-ke abantu abashoyo ukuthi akakwenze kube impilo yakhe nje ngokwazi isimo saphesheya sisazi ukuthi sikanjani. Waqala-ke wacula umculo, wenza i-hip hop. Wenza i-hip hop-u, nje ngiyawuthanda kakhulu umculo wakhe ngoba ubuneqiniso nje, umayelana nempilo. Awufani nomculo wabanye abantu laba abazenzayo engathi banayo yonke into, banjani njani. Yena ucula nje ngempilo yakhe izinto obonayo ukuthi nawe uy'bone kweyakho impilo.

Yebo, sewake kwenzeka, kwaphela iviki ngingenalo idatha and leyo nto leyo yaba nomthelela omubi ngoba izinto ey'ningi zidinga idatha ukuzuzenz' esikhathini samanje. Nakho nje impilo iyama futhi awukhoni ukwenza izinto eyibalulekile, nanokuyixoxela nje nabantu awukhoni ukukwenza ngoba konke kufuni idatha, ifoni nje efana nento engenamsebenzi mawungenalo idatha.

Umthelela wefoni yokuqala ngingasho ukuthi waba muhle ngoba wawusukhona ukuthi uthole abantu abakude akudingi ukuthi ubhale iy'ncwadi noma umlinde umuntu aze abuye, noma uye ekudeni. Suke khona ukumthola ocingweni ingakho kwazile nje ukuthi usize kuthuthukise endabeni yokuxhumana. Nanempilo nje yansuku zonke kuyashintsha ngoba kunezinto esezenzeka kalula kakhulu ukudlula ngaleya nkathi. And izinzuzo zaykhona yikho ukuthi uyakhona ukukhuluma nomuntu ongekho eduze kwakho, ngakho izinto mayiphuthuma uyakhona ukuthi umtshele zona, kungadingi ukuthi ukuze kudlule isikhathi aze abuye noma uzuye kuye ngoba isimo siphuthuma uyakhona nje ukuvele uthathe ucingo umshayele.

Ya, njengoba ibhange noma izinto zebhange usukhona ukuyithola ocingweni or ngama-ephu ukuze wenze i-internet banking, into enhle leyo ngoba emabhange mawuya emabhange la ngokoqobo kuyagcwala futhi kungenzeka ukuthi uyele into encane nje sekumele ume olayini abade ufuna nje ukwenza into encane. Kanti mawuzosebenzisa ifoni yonke into iyaphuthuma, uyakhona ukwenza into ngokushesha noma yini nje oyidingayo engenkulu kakhulu uyakhona ukuthi uyenze khona la efonini yakho. Kanti-ke ukuze uqinisekise okuphephile kungafanele unganika abanye abantu imininingwane yakho ebucayi abangakhoni ukuthi bayisebenzise ukuze besebenzise izinto zakho noma ibhange lakho elisefonini.

Kungaba nomthelela omuhle kakhulu njengoba nabanye abantu bezobona ukuthi kuyasebenziseka nanabo kubavumelele amathub' kuthi bakhone ukuthi bathole abantu abaningi abazofuna ukusebenzelana kanye nabo.